Kgwetlho la ntlha ke sefofane. Ke ne ke ikutlwa ke itumetse ka gore ne ke fofela ko Kapa.

Ke tlile ka pagama sefofane gae one. Ke itumetseng ga ke tshabe fofane ke tshaba fela gore sefofane se ka wela mo fatshe ke se ke se tshabang fela.

Ya kwa boemela fofaneng dirwa di le two pele ga sefofane se tsamaya. Fa o gongwe ga ka bo emela fofane tsenya di-grade tsa gago mme o lete go palama bathusi ba ko ba tla go thusa.

Ke akanya gore dibese di tsamaya sentle ka gore gase batho ba ntsi ba ba kgonang go reka di go palama difofane ka gore ke tšhelete e ntsi di a tura mare dibese le tsone ke di bereka sentle ga gona bothata ka dipilisi mo toropong.

Ga e se ke kopane le mathata a go reka karata eno e botlhale ka gore fa o reka karata eno o reka o palama bese o reka ticket e ya bese wa go naya karata eno e botlhale.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese o dira gore go nne le maitemogelo a molemo. Ka go dira gore pabalesego e ne selo sa botlhokwa go tshwara nako go thusa bareki sentle le go boloka koloi e le phepa ebile e le mo maemong a a siameng.

Strike sa badiri ba dibese se tlisa dikotsi tse di jaaka go kgololesego ga dipalangwa. Ditatlhegelo tsa ikonomi le go sa phutulogo sa setšhaba mme bapagami ba amega thata fa ba lebana le dikgwetlho tsa go fitlha kwa bayang teng, mme seno se fela fela ka gore ba latlhegelwe ke madi le go kgoreletsi pega ga ditiro tsa letsatsi le letsatsi.

Dibese di tsamaya ka thulaganyo go netefatsa gore dipalangwa di tsamaya ka nako. Go boloka bokgoni jwa tsela le go amogela tlholego ya bapagami ka dinako tse di rileng tse di letlang gore go na le di phetiso tse di kgoganyetsweng le di kgolaganong. Fa bese e ne nka nkemela ke ne ke tla tlhola lebaka la go ema gongwe ke emela gore e simolole gape, kgotsa ke akanyetse ditsela tse dingwe tsa dipalangwa fa tiego e ka tsaya lobaka lo lo .

Ga se kile ka siwa ke bese ke itse batho ba tlile ba siwa ke dibese. Ka ntlha ya mabaka a farologaneng jaaka go robala go feta selekanyo kgotsa go tsoga thari, pharakano kgotsa pitlagano ya ditsela e bakang tiego. Go sekaseka nako ya mosepela kgotsa thusang ya go ya dibese ka tsela e e sa siameng diphoso tse di bonolo jaaka go tlhoka go ema kgotsa go lebala dithoto.

Mo tikologong ya me ga se go na le ditšhopetso tsa dibese fa go na le ditšhopetso tsa dibese bapagami ba amega ka gore ga ba itse gore ba fitlhe jwang ko ba yang teng. And bese ke la yone e yang tsela e bone ba e tlhokang so ga ba kgone go tsaya di-taxi or ditsela tse dingwe.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo di tseleng tsa metsi tsotlhe. Ka gore ditsela tse di kgotsa tse di sa fitlhegeng. Tlhokege e kwa tlase ditekanyetso tsa mafaratlhatlha mafelo a poraefete kgotsa a thibeletsa teng le matshwenyego a tikologo.